Ndicinga into yokokubana umhlobo wam ujongana nengxaki yokokubana indlu yakhe ihlala imdaka kuba kaloku le nkomo izikhulula kwalapha endlini, ichamela kwalapha. Loo nto ithi yenze kwakhona ukuba kuhlale kunuka endlini yakhe. Loo nto ethi izalise okanye izise izinto ezimdaka ezifana nee-germs kwanezinto ezincinane ezizilwanyana ezihlala kwinkomo ezinobangela into yokokubana umhlobo wam agule. Ingaphinda kwakhona imenzele into yokokubana ingxole apha endlini.

Ndicinga into yokokubana iifama ezincinci zijongana nale micelimngeni. Okokuqala, ngamaxabiso aphezulu axhulumene nezatifikethi ze-organic. Okwesibini, kukufikelela okulinganiselweyo kwiimarike kwanezisiseko zophuhliso. Okwesithathu, ndicinga into yokokubana lifuthe lokutshintsha kwemozulu.

Ingenelo yokuqala kukuba inyama itshintsha kancinci kwaye incinci ilahleko yomgangatho wenyama. Eyesibini, kukuba zininzi iintlanzi ezinokugcinwa. Eyesithathu, kukuba zingagcinwa iinyanga zibe zininzi ukuncedisa nangamaxesha apho ukubanjiswa kunqabileyo.

Qala ngobisi olutsha olushushu. Faka i-asidi yobisi, yongeza ikhowugulanti, yiva ukuqina kwe-gel, khupha ikhadi, hlamba kwaye upheke ikhadi, khupha ikhadi, galela ityuwa udale itshizi.

Ewe, zikhona iindlela zokuncedisana. Ezi nkqubo zidibanisa inkqubo yokucebisana nokuncedisana, amathuba okuxhasa ngemali nokukhuthaza uluntu lweendawo apho kusetyenzwa kuzo nangaphaya, ukukhuthaza abantu kufikelela kwimfundo nokukhathalela impilo.

Ndingathanda ukuba ndilime ilidiya, iibhanana, amaqunube nezinye nezinye, kuba ezi ziqhamo zinegalelo elikhulu ekuphuculeni impilo. Ziyanciphisa izifo ezingapheliyo, zincedisa uxinzelelo lwegazi, ziphucula nentliziyo kwanokugaywa kokutya.

Imfuyo iyabonakala xa igula. Ngamanye amaxesha iye ingakwazi ukuzikhulula ngokuqhelekileyo, ingachami, mhlawumbi ingayi ngasese de kuphele iintsuku ezigqithileyo kwezimbini, nokuba lusuku olunye kuba kaloku izilwanyana zizikhulula imihla le yonke. Izilwanyana ziyabonakala xa zigula kukuba ngamanye amaxesha azityi okanye zingahambi njengesiqhelo, zihlale njee endaweni enye into leyo engaqhelekanga.

Kubalulekile ukuba isivuno esibolileyo singaphakishwa kwindawo enye nesivuno esingabolanga, kuba esi sivuno sinye sibolileyo singachaphazela nezinye izivuno ezingabolanga zibole nazo. Kuba kaloku sinegalelo elikhulu kwezinye izivuno.

Kubalulekile ukucinga ngeendleko ekuzafuneka ndizibhatale xa ndizawuthutha. Kufuneka ndicinge into yokokubana kuloo dolophu ndizawuthengisa kuyo bakhona na abantu abathanda esi sivuno sam, kuba kaloku iidolophu zalapha zikude kwaye ukubhatala eza ndleko funeka ndiqinisekise into okokubana ziyabuya ngale mali ndizawuthengisa ngayo. Loo nto ibalulekile ukuze nesivumo sam ndisithwale ngendlela efanelekileyo, sibe sinintsi xa abantu ndiqinisekile ukuba baza kusithenga sonke.

Ukwehla nokwenyuka kwamaxabiso okutya kunegalelo elikhulu kwingeniso yabantu ngeendlela ezimbi nangeendlela ezintle. Umzekelo, ukonyuka kwamaxabiso okutya kungakhokhelela kwingeniso enkulu kumafama kodwa ingakhokhelela ekuncipheni kwamandla abathengi, ingakumbi abanengeniso encinci.

Iimeko zabasebenzi basefama kumele zibe zimeko ezilungele ingqondo yabantu ngeendlela zokuba bafumane isidlo sasemini nesasekuseni rhoqo. Bafumane iigilavuzi zokuzikhusela xa bephatha izilwanyana, bafumane imfundiso yokuphatha nokutyisa izilwanyana efama, uqeqesho lwarhoqo olungapheliyo.

Ukutya okunxonxiweyo kukona kutya kuzawuhlala ixesha elide ngaphandle kokuba kumoshakale. Ukanti xa unokutya okunganxonxwanga okusuka egadini okanye imifuno ekufuneka igcinwe kwifriji, iyakwazi ukumoshakala kungexesha litheni, ingekapheli nenyanga le inye. Ukugcina ukutya okunxonxiweyo kunciphisa namaxesha apho kufuneka kuyothengwa ukutya.